thekenoloji kgotsa thekenoloji ya rona ka e fetogile, mme gore e nne botoka entsha bana ba rona bodutu ka gore ba kgone go tshameka metshameko ya bone mo difounung, mme e ba ntsha go tshameka mo diterateng tsa metse ya rona. Mme bana ba rona ba tla dula ba bolokegile ka nako tsotlhe.

Ee, thata gonne ga metshameko mo megaleng e fokoditse o tshameka ka namana, ka metshameko kwa ntle batho ba neela sellathekeng tsa bona metshameko e e farologaneng.

Nna ke motho le metshameko mo megaleng, fela e teng metshameko e le mentsi mo megaleng e o o ka e tshamekang. Nna ke rata metshameko ya dijo mo apayang le 'ira dijo tse di farologaneng, mme ke yone e ke bonang e le monate e ke tla e tshamekang mo sellathekeng .

Mo nakong ya gompieno batho ba dirisa thekenoloji go tshameka metshameko e e farologaneng mo disellathekeng tsa rona, di diriswa tseno tsa se ileketeroniki di ama thata metshameko e 'iragalang kwa ntle, mme batho fa ba neela disellathekeng tsa rona go tshameka metshameko eo mme e 'ira gore batho ba dula ba ntse mo fatshe, batho ga ba sa kgona go ka itshedila mebele ka go tshameka motshameko kwa ntle ba nnetse disellathekeng tsa bona mme ga se selo se se siameng kgatlhanong le maphelo .

Metshameko ya teng e monate thata ke yone kgang e ke e ratang ka yone and-e mme ga o bulela sellathekeng sa gago wa kgona go e bona le gore o e tshameke mme monate.

Go tlhokega gore motho a nne le sellathekeng, mme go tshameka gore o le data gore go motshameko motshameko mo inthaneteng. Motshameko o o tumileng o batho ba ratang Pac-Man ke motshameko wa kgale, fela a o e bona e tlhagelela mo founung ya gago o ka ya ke batla ke yona e e tumileng e ne e ratiwa thata.

Motshameko wa mo inthaneteng o ka n'ama thata ke sa kgaotse ka gore ka mpheletsa data, mme ya data motshameko motshameko. motshameko wa me wa mmamoratwa tshameka thata le jaanong.

Gore o kgone go connect-a mo inthaneteng o tlhoka data gore o kgone o tshameka motshameko o tlhokang, so data ke yone e botlhokwa o tshwanetse gore o e tsentse mo sellathekeng tsa gago gore o kgone go tshameka motshameko o o batlang go o tshameka.

data bosigo tlhwatlhwa ya teng ga e ture thata, mme batho ba le bantsi ba tshameka metshameko bosigo go kaone thata , fa motho a sa batle go reka data e kwa godimo a tlogela go tshameka metshameko mo inthaneteng.

Metshameko e tokafatsa matshelo a rona e le thata, e re ruta le dilo tse dintsi tse ne re sa di itse kapa re sa di , mme e 'ira le bana ba rona ba bolokege fa ba ntse ntlong ba itshamekela metshameko ya bona mo sellathekeng ya ba sireletsa ka gore dilo di dintsi kwa , mme a ba ntse ba ineletse yona metshameko ke selo se pila. Bogologolo e ne e seyo di-expect-e tsa rona le itse gore go ka nna le metshameko mo inthaneteng, ke gona ba bonang seo jaanong gore se botoka ba se 'ire ba se .